Ulutsha lwangoku luyathanda ukuxuba isiXhosa kunye nesiNgesi. Loo nto isenza ingathi asizidli ngolwimi lwethu.

Ndingakhetha ukwenza umtshato wesiNtu kuba ndiyazidla nge-culture yam nangamasiko nezithethe wam.

Ibalulekile kakhulu ngokuba imfuyo ixhomekeke kumntwana ongumfana ukuba ayikhuphe aphinde ayibuyisele ekhayeni.

Kukuhlonipheka nokuziphatha kakuhle nokuba nesakhono sokuphatha nokulawula.

Ndandizama ukupheka isophi ukusebenzisa iziqholo zexesha langoku zange kuphumelele.

Kubaluleke kakhulu ngokuba inqabile amathuba emisebenzi kwaye ukufuya nokulima kuzisa ingeniso yemali xa uthe wathengisa.

Kukuba intombazana iziphathe kanjani kwaye nexesha lokufika ekhayeni nokupheka nokwenza konke izinto ezenziwayo ekhayeni.

Ingabakhuthaza ngokuba basoloko bekhona beluncedo, bancedise apho kudingeka uncedo khona.

Uqale ubilise amanzi wandule uthathe intwana yomgubo ugalele. Ungawugaleli wonke, umane usasaza uzamise ude ujiye ube yipapa.

Ndingaziva ndingakhuselekanga ngokuba ndizokuba ndiyiqala ukuyenza ndingenawo namava wayo.

Ububugcisa beentsimbi zangoku nezakudala bahluke kakhulu ngokuba ezangoku zinobuceducedu obuninzi nobubhanyabhanya.

Ingaba abantu abazibona bangamaxhoba okanye bazibona bephakathi kweli siko bava njani ngeli siko? Kwaye ingaba ayalandelwa umgaqosiseko wamalungelo wabantu?

Kukuba nefuthe elikhulu ngokuba libakhuthaze nabo bazibone beyenza le nto abarhalela ukuyenza, bayenze.

Kukudlala indima enkulu ebomini babantwana kwaye bakhusele oomama babo.

Ndiyibona iluncedo ngokuba imithetho itshintshile kakhulu kwaye ilungiselela abantu bobabini bazive bekhululekile.

Ewe, ngokuba kweli lixa lanamhlanje kusetyenziswa ii-machines ezibizayo, ezidurayo.

Baye ngokhathalelwa ngokuba konyulwe ilungu losapho lokuba ligade lo mntana.

Ewe, ngokuba undikhumbuza embo kwaye uyandifundisa ngamasiko nezithethe zam.

Benzeka ngokuba amasela angena eziyadini athathe imfuyo. Loo nto yasivisa kabuhlungu ngokulahlekelwa yimfuyo.

Usiko lothwala alusenandawo kule minyaka siphila kuyo ngokuba umgaqosiseko awuvumelani nawo.

Ewe, ngokuba kancinci kancinci imbo yethu siyayilahla singamaXhosa.

Kubafundisa ngokuba bazi iilwimi ezahlukeneyo zohlanga ngohlanga neenkcubeko zakhona.

Siziva ngokufumana unyana omtsha, ngokuba xa kumanywa abantu ababini lona ofikayo uba luncedo kakhulu ngamaxesha amaninzi.

Ewe, kuhlangabezana nemilo ehlekisayo kwiinqwelo zokuthumela abantu elalini.

Uba xa ungumntu osexabisweni abantu soloko belindele okungaphaya kokuqonda kuwe ngokuba beyazi ukuba ungumntu onemali.

Kukuchitha imali eninzi, umeme abantu abaninzi abangenasidingo kwaye nokuqasha izinto ezingenasidingo ezibizayo.